Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba tlhoka tiro thata, ka gonne di ba thibela go ka batla tiro ka marang-rang di ba thibela gore ba ka romela ditokomane dipampiri tsa kopo di ba thibela gore ba ka tsaya karolo mo ditlhophisong tsa ditiro tse di tlhokang inthanete. Seno se feleletsa se oketsa mathata a go fitlhelela ditšhono tsa tiro le le kgonagalo ya go itse ikitsiso e ntšha. Ebile se na se se ka heleletsa gape se se dira gore ba ba fiwe ke ditšhono tse dintsi ka lebaka la gore e ka nna di content creator ba ke na le talent e o ya go amogela madi mo di-Facebook-u jalo jalo. Ka lebaka la go tlhoka data seo se feleletsa se se ba se e leng gore se oketsa mathata a bone.

Nna ke dirisa data ya prepaid ke e reka ka masome ale matlhano a diranta ke five GB e ntsaya malatsi a le supa. Morago ga moo ke boa gape ke reka data e e di reka go intshwarela go tsena mo inthaneteng go batla kitso le go buisana le ba bangwe ka mafaratlhatlha a a farologaneng. Ke tlhopha data eno ka gonne e na le seabe mo e leng gore lebelo la teng le botoka tsa teng ke tlhwatlhwa e e leng gore e ko tlase. E na le dibothito tsa bonus mme e ntlamela go feta ka tse dingwe ka ntlha gore ga e ga e bonako.

Data e ke rekang ke ya five G malatsi a le supa ya diranta di le masome a matlhano. Ha o e batla o ka iphitlhela ko voda pay o ka ya ko yo home town ke mo o ka e fitlhelang teng.

Data e tla itumedisang ke data ya twenty, twenty gig etsang kgwedi ebile ke tla rata gore ka tsena ka matshimologo a kgwedi gonne ke itse gore ke ya go go fitlhelela kgwedi e yotlhe ke yone data e ka ntumedisang eo. E ka ntumedisa thata gonne ke tla kgona go dira dilo tse di farologaneng ka yone.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka go e dira ka lebelo le legolo le ka botswerere jo bo kwa godimo. Seno se tla thusa mo go buisana ka bonako go dirisa a maatla jaaka video conference streaming le go dira ditiro tse di tlhokang lebelo le le kwa godimo la data. Madirelo a ka tswelelang mosola ke a sa ikamanye le thekenoloji entšha jaaka ditsela tsa kgwebo tse di sa kgotsa dikgwebo tse di sa diriseng didiriswa tsa dijitale ditšhono tse dišwa di ka akaretsa ditiro tse di amanang le boitshwarelo jwa data kgwebo ya inthanete bokgoni jwa tiro ya kgakala le kgolo ya thekenoloji ya internet of things.

Data ke tshedimosetso go dumelang gore o tsene mo inthaneteng go e dirisa o tshwanetse go reka go tswa ko kampong ya gago ya mogala. E ka tswe e le ka voucher kgotsa ka App. Ke data tse di mefutafuta o kgetha e wena o bonang e go tshwanetse e wena o bonang gore o tla kgona go e reka o na le madi a go e reka. Ha o setse o rekile o e kenya mo founung ya gago o a patela di tlhwatlhwa diteng wa patela mme e tla go thusa tse dintsi ka go thusa ka melaetsa ka go thusa ka go bitsa ka inthanete ka go thusa go tsena mo mo meferefere jaaka kana bo di-WhatsApp, di-Facebook le ka thusa ka go batla kitso fa e fela o tshwanetse go oketsa gape o dira se o se dirile o tsena mo App-eng o batla e wena o e kgonang o ka gape o dira fela jaaka o dirile.

Se ke tla se dirang fa data ya ka e fela ke go boa gape ke reka data e nngwe. Se ke tla se dirang gore ke netefatsa gore data ya ka e bolokesegile ke go fokotsa go tsena mo internet-eng ka lebaka la dilo di sa tlhokegeng ke tsena mo internet-e ke e sheba kitso ya ka sengwe ka nna mmereko e ka nna kitso e e tlhokegang gore ke itse e botlhokwa. Ke ke netefatse gore ke fokotsa go bua thata le batho ka ditsela tsa tlhokegeng.

Ga ke ya kwa lebenkeleng ke rata go reka data ya tsela prepaid ka gonne e bonolo go e laola le go oketsa ha e fela. Ke e reka ka go tsaya voucher kgotsa ka App ya mogala go boloka madi ke le ka go dirisa data ya tlhokomelo jaaka go setse go etse streaming ka nako e telele go buisana ka molaetsa fa go ka kgonega go na le go bitsa ka video go le go tsena mo inthaneteng ka botswerere jo bo tlhokegang fela. Seno se thusa gore ke kgone go fokotsa ditefelelo le go netefatsa gore data ya ka ena nako e telele.